Umqashi angakwenza kukuba athenge izixhobo zokusebenza ezisezingeni ukukhawulelana neemozulu ezohlukeneyo. Xa lisina sikwazi ukunxiba iimpahla zemvula ezizawukwazi ukusikhusela singawafumani amachaphaza emvula. Noba siwafumene ke kodwa singabe sibamanzi umzimba lo wonke. Naxa litshisa ilanga sikwazi ukufumana isinxibo sakhona ehlotyeni okanye selo xesha linelanga ukwenzela ukusikhusela. Ulusu lwethu lungatshi lilanga kudaleke nezinye izigulo ngenxa yokuba umntu ethe wabasesichengeni sokuba ngaba anethwe ziimvula atshiswe nangamalanga esebenza emasimini.

Le ntlanzi kuthiwa yi-tuna yintlanzi leyo emnandi. Intlanzi kwaleyo nje xa sowufunda uzenzela uphando, yintlanzi enencasa kwayona umme, ummo wayo. Intlanzi leyo engafumaneki lula, efumaneka kakhulu emanxwemeni, efumaneka kakhulu kumanzi athe ukuba senzonzobileni, amanzi asendaweni enzulu. Yintlanzi eye kakhulu oogqirha bacebise abantu uba ngaba mabayitye ngoba inee-proteins, inezakhamzimba yaye iyanceda nakwizigulo ezininzi ekwehliseni amathuba okuba umntu agule.

Ezinye iimveliso zolimo kubalulekile ukuba ndithengiselwe kwamanye amazwe ngaphandle kokuba la mazwe engenazo. Kodwa eyona nto eyenza uba kubaluleke kukuba imali le izawuvela kula manye amazwe izawuba nefuthe elihle kwezoqoqosho leli lizwe. Loo nto leyo izawukwenza into yokuba ngaba kudaleke namanye amathuba omsebenzi kwezolimo, nabanye ke abalimi bandise iifama zabo bakwazi ukwenza ezinye izivuno ezingaphezu kokuba bezenza. Bakwazi nokuthenga ezinye izixhobo okanye ukwenza iibhorile ukufaka amanzi ukwenzela uba bazokwazi xa kufike ilixa lembalela bakwazi ukugalela izityalo ezo zabo. Kwanabasebenzi bakwazi ukunikezelwa uchatha kwimali abayifumanayo ukwenzele uba bazophila nabo impilo entle.

Isakhono sokusebenzisa i-drone kwezolimo sesona sibalulekileyo kuba njengamlimi awuphelelanga ekulimeni kodwa, ukwafuyile iigusha, iinkomo, iibhokhwe ukubalula ezimbalwa. I-drone izawukwazi ukukunceda ukuba ngaba ukwazi ukubona okwenzekayo apha phakathi kwifama yakho, ukwazi ubona xa kukho undonakele ukwazi ukutsiba ubheke khona kuloo ndawo inondonakele. Yaye iyakwazi nokusebenza njengesikhuseli esikhusela ifama leyo yakho ukwenzela into yokuba ngaba noba ngubani na obesele esiza ezokuqhekeza, akwazi ukuyibona phaa phezulu abaleke angabi nako ukungena.

Amafama mawangoqeni ukuthenga amatanki amakhulu. Lawo matanki makhulu azokuba nalo azoba luncedo kakhulu xa kukho imbalela. Yaye amafama angonqeni ukwenza ibhorile, i-borehole ngegama lesilungu. Loo nto leyo izawukwazi ukuwakhongozela amanzi asuka emvuleni iwagcine bakwazi ukuwakha. Kwanedama elakhiwayo efama yeyona nto nayo ebalulekileyo ngoba kaloku ukwakhiwa kwedama nako kuyanceda into yokuba ngaba, xa imvula isina idama liyawakhongozela amanzi. Emva kokuba liwakhongozele liwagcine. Naye ke umfama ngeentsuku zembalela uzawukwazi ukuthi athathe oophayiphi abafake phaa edameni afunxe amanzi aze apha azokunkcenkceshela izityalo.

Nokuba le mitshini yenza umsebenzi omhle noncomekayo ikwakhawuleza, kodwa kwicala loqoqosho abantu abayifumani imisebenzi. Loo nto leyo ithi ke yakhe izinga elikhulu lentswelangqesho ngoba nabo babe besele besebenza baza kudendwa, umsebenzi wabo uthathwe yile mitshini. Loo nto leyo ibonakalise ke ngoku ukungabi nabuntu nokungabi navelwano. Noba ke le mitshini yenza umsebenzi ube lula kodwa nayo le mali ubuyikhupha nanjengomqashi okanye njengomfama ubhatala abasebenzi bakho, ibibaluncedo kumakhaya abo nakwizizalwane zabo.

Ndingaba nguye umfama wentsangu ngoba kweli xesha siphila kulo baninzi abantu abayisebenzisayo intsangu. Not ukubalula amaRasta kuphela kodwa nabantu nje bayayisebenzisa. Kukho inkolelo yokuba ngaba kukho abayibilisayo bayisele xa ngaba bephethwe ngumkhuhlane, kukhona abayisebenzisayo ke beyitshaya. Kukhona abayisebenzisayo besenza izinto ezininzi, iimveliso zokuthambisa, iimveliso zokulungisa iinwele, iziqholo. Yonke loo nto leyo ke ingenza into yokuba ngaba umsebenzi ube lula wokuba ndibe kanti ndiyayityala, ndingumfama wayo. Yaye nale mali yonyuswayo ngurhulumente izawuba luncedo ngoba uzawuthi eyonyusa, nam ndibe ndiyonyuswa ngapha fumana ingeniso

Amaxabiso wamafutha wesithuthi abanefuthe elikhulu kakhulu ngoba kuqale kujongakale isithuthi eso ukuba ngaba sisithuthi esinjani. Sisebenza ngayiphi, sisebenza ngepetroli okanye sisebenza ngedizili, yaye umgama esikwaziyo ukuwuhamba xa sigcwele ungakanani na? Loo nto leyo ke izawukwenza into yokuba ngaba ucinge, uqiqe into yokuba ngaba xa siphuma sizawufika ngexesha na kumthengi lowo siyokothula izinto ezo zithengiweyo. Yaye sizawenza umsebenzi ngokulindelekileyo na, nangento yokuba asoze siphoxe endleleni kuthi kanti iphelile amafutha lawo.

Uboya beegusha buyanceda kwizinto ezisetyenziswa ngabantu. Buyanceda bakha iiwulu. Wulu leyo eyenza iimpahla zokunxiba, eyenza ingubo ikwenza nezihlangu zabantwana abancinci, amasana okanye iimfambilini ngelinye igama. Ikwaluncedo nakubo bonke umntu ngoba ibagcina beshushushu. Ikwayiyo nento yokubeka iinyawo. Iguqulwe ihlanjwe yenziwe into yokubeka iinyawo, i-mat ke ngabula makhumsha.